Ke ile ka fumana gym mane ha Mmathabang tlase mane, kea ipotsa ba qala ho gym-a ka nako mang, kea ipotsa ho patala bokae, tjhe.

Dumela setjhaba sa heso. Ke kopa mokitlane e re tlo o ntsha wa diranta tse tlo thusa hore bana ba na ba rona ha ba tswa dikolong, kapa rona hara motshehare re kgone ho ikwetlisa hore re kgone ho ba le bophelo bo botle ka dinako tsohle.

Setjhaba dipapadi di bohlokwa bophelong di refa bophelo bo botle, ka nqena bo refa le tjhelete. Ha o so le boemong bane bo hodimo bane.

Ke hore nako e kgolo le e nyane, cricket ya Africa e bapatswe television-eng tsa ka mose. Mose nako e kgolo le e nyane Afrika Borwa e ye ka mose e bapale ka moo, kapa ho ka nna ha etswa marketing ka Senyesemane, ho kgethuwe batho ba bang ba batsho ba tla bapatsa taba ena ya cricket ya Afrika Borwa.

Ke tla qala ka ho kopa thuso ho maponesa, ditliliniking, le dipetlele le ho lekhanselara. Ke ba jwetse ka tsela ena ebile e tla tjhentjha maphelo a bana jwang.

Motswalle mekgwa eo o ka e nkang hore o kgone ho win-a le wena, ke hore ha di-team tsena di bapala, e ka tse dibapala kapa hona ho sheba ntho e ngwe e ba e bitsang di-odds ka Senyesemane.

Tjhe, nthweno ka se ba etsetse molemo, hobane ha ba na kgona ho phehela banna ba bona ebile ba bang ba tlo ja tjhelete ya bana ya pei.

O re motho a bapale bolo, a hlape mmele wa hae kgafetsa, o tsebe ho ba hantle. Motho a je dijo tse hantle,

Ee, ka tsela e jwalo, ke hore batho ba bangata ba tsamaelwa ka meriana, ba bang ha ba kgone ho fumana mesebetsi ka taba ya hore bo dimasepala tsa rona le government ya rona e botsotsi haholo. Ka tsela e jwalo, haeba o kile wa kenya dikopo tse ngata tabeng ena ya mosebetsi, eya le tabeng ya hore tse ding tsa dintho di o nyahamise hobane wa tseba hore atjhe, nna se ke lekile bophelong.

Sebapadi sena ngwana ka, se bapala haholo ebile se le nyokonyane, ebile o thiba bana ba bang hore ba se ka fihlella ka mona.

Ke tlo sala dikeletso tsa hae morao, sa na se etsa, ke tlo se etsa le nna.

Dipapadi di ruta le kelello hore kelello e tsebe ho sebetsa hantle, le ka pelenyana. Ho ikwetlisa o ruta hore o kgone ho ba matjato ka dinako tsohle.

Ke tlo ba jwetsa ka mokgwa oo re hlokang metjhini, dibolo, di-cone le moaho o kwalehileng hore ka matsatsi a mang ha pula e kana kapa moya wa ba mobe, re tlo kgona ho ipata ka moo.

Ho sa tsube kgafetsa, ho sa nwe jwala, le ho sa bapale ka banana. Le hore ka nako tsohle o dule o ikwetlisa ebile o bontsha boetapele ka nako tsohle.